Njengomfama izinto ezinondenza ndiqaphele ukuba imfuyo inezilonda emlonyeni naselunyaweni bubushushu obuphezulu kwezilwanyana, ukutyibilika nokubethana imilebe, iinyawo ezithambileyo kwaye ezibuhlungu, nemveliso yobisi enciphileyo.

Ukufuya iinkukhu kunokudala amathuba engqesho ezilalini kunye nokuxhasa uqoqosho lwengingqi nokuphucula ubomi boluntu lwaselalini ngokubonelela ngengeniso kunye nokufikelela ekutyeni okunesondlo. Kunye noluntu linokuzuza kumgquba weenkukhu njengoko lunokusetyenziswa njengesichumiso sendalo esinegalelo kwizenzo zezolimo ezizinzileyo.

Izinto ezifunekayo ukuze umfama osaqalayo aphumelele kwishishini lakhe kufuneka achaze iingqingo zakhe zokufama, iinqikelelo zemali, amaqhinga okuthengisa kunye nezicwangciso zokusebenza. Aqonde imfuno yendawo, ukhuphiswano kunye namaxabiso. Achonge amathuba.

Ngexesha lembalela umfama unokunciphisa inani lemfuyo ukuze lihambelana nokubakho kwamanzi. Kufuneka baqinisekise ukuba ingqubo yokuthuthwa kwamanzi ikwimeko entle yokusebenza kwaye banokuzisa amanzi ngokufanelekileyo kwimfuyo. Kwaye banokusebenzisa ubuchule bokuqokelela amanzi obufana nokuvunwa kwamanzi emvula okanye ukuqokelelwa kwamanzi ukongeza amanzi.

Okokuqala, abafundi bajonga umsebenzi wokufama njengento enyanzelisa umzimba kwaye engathandekiyo enxulumana nokungcola nokusebenza ngaphandle. Okwesibini, abafundi ingakumbi abo bakwiindawo zasezidolophini banethuba elilinganiselweyo okanye abangenalo kwaphela kwizenzo zokulima zokwenyani, nto leyo eyenza ukuba kubonakale kungathandeki kangako. Okwesithathu, abafundi basenokungakuboni ukulima njengomsebenzi ozinzileyo okanye okhuselekileyo, ingakumbi xa kuthelekiswa namanye amathuba.

Iziqhamo nezityalo ezivunwa ehlotyeni amaqunube, iivatala, ipesika, idiliya, imango, ipayinapile, iaprikosi, i-blueberry, isipinatshi, iletisi, iminqathe, itumato, umbona, iimbotyi neetapile.

Ukuzigcina zisempilweni ndiza kuzondla ukutya.

Iihagu zizilwanyana zomhlambi kwaye kufuneka zimisele ukongamela kwazo ezizibona zibuthakathaka njengabantwana. Iihagu ngamanye amaxesha zibona abantwana abancinci njengento enokuthi zibalawule. Ukuba ihagu izama ukukuhlasela khuthaza ihagu ukuba iphumle ngokufefa okanye ujule ukutya kuziimitha eziliqela ukusuka kuwe ngendlela ezolileyo. Qinisekisa ihagu ngelizwi elipholileyo kodwa ungasondeli ehagwini okanye ufikelele kuyo.

Ukufama umbona ngempumelelo udinga umhlaba ofanelekileyo onomhlaba ochumile, ogalelwe amanzi. Ukufama kumhlaba kunye nokuphuma kwamanzi okusebenzayo zizinto ezibalulekileyo ngenxa yendalo enxaniwe, izityalo ezikhulayo. Kwakhona umbona sisondlo esinzima, ngakumbi xa kufikelelwa kwi-nitrogen. Ngoko ke umhlaba otyebileyo ubalulekile ekukhuleni kombona.

Eyona micelimngeni inkulu kubasebenzi basezifama abasuka kwamanye amazwe ibandakanya ubomi obumandundu kunye neemeko zokusebenza, kunye nokunqongophala kolwazi lwamalungelo. Umsebenzi wasemafama ofudukayo uhlala ejongana kokungazinzi kwengqesho, nto leyo ekhokhela ekushukumeni ngokwe-geography kunye nokungabikho kwamalungelo aqinisekiweyo. Futhi abanintsi abakwazi.

Masithi ufuna ukuba ngumfuyi kwaye ucinga ngemareki.

Hayi, angeke kwenzeke ukufama iigusha neebhokhwe kwiindawo ezisedolophini. Isizathu sokufuya kwemfuyo kunokukhuphisana nezinye iindlela zokusetyenziswa komhlaba ezifana nezindlu kunye neendawo zolonwabo. Kwakhona ukufumana indawo eyaneleyo yamadlelo kunye nokuhlalisa kwemfuyo kwiindawo zasedolophini kunokuba ngumngeni. Imfuyo inokuba negalelo kungcoliseko, ivumba kwaye inokubeka impilo yoluntu engciphekweni ukuba ayilawulwa ngokufanelekileyo, njengokusebenzisa iinkqubo zococeko.

Susa amatye, inkunkuma kunye nokhula okokuqinisekisa indawo icocekile nethe tyaba yokutyala. Khulula umhlaba ukuphucula ukungena komoya kunye nokungena kwamanzi ukuvumela iingcambu ukuba zingene lula. Yongeza izinto eziphilayo ezifana ne-compost, umgquba okanye i-saw dust ebolileyo ukuphucula ubume bomhlaba, umthamo wokubamba amanzi nomxholo wesondlo. Qinisekisa umgangatho womgangatho wokukhuthaza ukuhanjiswa kwamanzi okufanayo kunye nokuthintela ukugcwala kwamanzi.